Umakhulu ominyaka eyi-eighty-five ubudala ehamba ngokuncediswa yintonga ukuze ahambe lula kunokuba nzima kakhulu ukuba akhwele iteksi okanye uquqa xa esiya edolophini ngokuba akululanga ukugoba, akululanga ukuphakamisa umlenze ekhwela emotweni, kungelulanga ukuhlala nabantu abaninzi kuquqa okanye eteksini. Imeko yakhe yimeko yokuhamba nomntu wokumncedisa ngenxa ye-age yakhe.

Xa oonoteksi beqhankqalaza yonke into iyema. Ukuhamba ngendlela kuyaphazamiseka, nokuba asingomntu ohamba ngeteksi kodwa uyaphazamiseka, kuyenzeka ukuba bazivale iindlela ungakwazi ukwedlula. Loo nto leyo ithi yenze uzibone ungakwazi ukuyofikelela ngexesha esikolweni, sele uphuthwa yiphiriyodi ethile, mhlawumbi ungayi esikolweni konke konke ngenxa yokuba oonoteksi beqhankqalaza. Akukho safe ke nokuba safe, kuyingozi xa beqhankqalaza ngokuba kuyenzeka ukuba badubule nokudubula.